Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki, go a itumedisa thata ka gonne go tlisa batho mmogo le go gaisana.

Nnyaa, ka gonne go sa na le batho ba ba dulang ba tshameka dikgwele kwa di-ground-ong.

Motshameko wa tenese, chess-e le motshameko wa go thuma.

Metshameko ga e sa itumedisa go tshwana le kgale, ka gonne batho ga ba sa kopana ba nna ba tshameka e be ba itumela botlhe.

Ke gore ga o sa kgona go dirisa dinamelwa go shebella motshameko, se ke se ratang thata ke gore o kgona go boloka madi.

Go tlhokega data, metshameko ya mo inthaneteng e itsegeng e tumile ke kgwele ya dinao, tennis le dipere.

E ka go ama ka gonne o tla nna o reka data ka , mme o tla palelwa ke go boloka madi. Nna motshameko wa ka wa mo inthaneteng wa mmamoratwa ke kgwele ya dinao.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne o e lebelela live, fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka go reka data le go ikwadisa mo inthaneteng eo.

Ka gonne bontsi jwa bona bosigo ga ba na selo se ba ka se dirang, ebile ba le bantsi ba dumela gore bosigo metshameko e mentsi ya dlala ebile e kgone go win-a, fa o mongwe a sa batle go reka data a ka tshameka metshameko ya kwa mabenkeleng jaaka di .

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gonne o kgona go tshameka o ntse kwa gae ebile a o tlhoke madi a go palama gore o kgona go tshameka metshameko eo, metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo ka gonne bogologolo go ne go sena di founu le thekenoloji.

Ke kotsi ya go latlhegelwa ke madi ka gonne o tshwanetse go reka data metlha ka metlha, le kotsi ya go latlhegelwa ke ditsala le ba leloko, o tshwanetse go netefatsa gore o bolokegile fa o tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka go fa ditsala tsa gago nako le go ema nyana go reka data le tsamaye mmogo le yo lebelela metshameko e dlala mmogo.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, ka gonne botshelo jwa bona a ba gatelela kwa pele. Metshameko e leng bonolo go e fitlhelela mo inthaneteng ke kgwele ya dinao.

Nka bopa metshameko ya diketo gore batho ba mafatshe a mangwe ba kgone go ithuta go tshameka diketo. Se se tlhokegang go fetoga ka metshameko ya mo inthaneteng ke gore batho ba tshameke ba le bangwe, batho ba kgone go tshameka ba le bantsi ba kgone go nna le batho ba bangwe.